Botlhokwa ba data bo ama batlhoka-tiro thata ka gonne mebereko e le mentsi e tlhoka gore o dirise data gore o ka e apply-aela.

Data eo e ke e dirisang ke e leng gore ke e reka go tswa go MTN Momo, e leng gore ke diranta di le som'a matlhano, e leng gore e nthusa ka matsatsi a le supa.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng ke eo e ke e rekileng go tswa go MTN Momo ka diranta di le som'a matlhano, mme ke e dirisa matsatsi a le supa.

Data eo ya di-gig, e e ka ntumedisang ke ya di-gig di le makgolo a matlhano. E ka ntumedisa thata ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi la Mosupologo.

tseo di ka tlhagellang tse e leng gore di ka thusa, tse eleng gore di dirisiwa ke didirisiwa tsa thekenoloji, ke ka mafaratlhatlha ao a e leng gore a ka thusa batho kapa ba batla-tiro gore ba batle tiro ba tsene mo mafaratlhatlheng mme ba nne le tshedimosetso e tseneletseng ka bonako.

O tshwanetse go tobetsa star one for one hash kgotsa star one three six hash mme o tla bona gore ene o rata data e feng, e a e bonang.

Seo ke tshwanetseng go se dira, ke go netefatsa gore data ya ka e bolokesegile ka go seke ka e dirisa pheteletsa.

Fa ke tsena kwa lebenkeleng seo ke se dirang ke go reka mowa mme ke bowe ke o fetole gore e nne data.

Ee, nka leka go mo aroganyetsa yone, mme kgotsa nka mo hotspot-a mme ka dirisa data ya ka le ena.

Di ka ama badirisi thata ka gonne ditlhwatlhwa tsa teng di ya godimo mme bontsi ba batho ba e leng gore ba dirisa data ke batho ba e leng gore ke batho ba ba batlang tiro.

Ee, e siame ebile e ka thusa baithuti thata mo dithutong tsa bone tsa sekolo.

Di thusa baithuti thata ka go ba fa tshedimosetso le go tokafatsa dithuto tsa bone.

Maitemogelo a ka ka tseo, ka tshedimosetso eo e tsweletseng go fetoga ya thekenoloji, ke go ithuta, go tsamaya go ithuta gore le wena o tle o tshwane le batho ba bangwe, o nne mo dinakong.

Thekenoloji e gola thata mme ebile e re ruta tlhabologo.

Go na jaanong thekenoloji ke yone e e leng gore e kgona go dira dilo di le dintsi tseo rona batho re sa kgoneng go di dira.

Ga bo kitla bo tshwana le ba batho ka gonne maitirelo ao, a tlhoka dikakanyo tseo tse rona re na leng tsone gore le tsone di dire.

Bo amile matshelo a batho thata ka gonne go tloga ka nako e le ya COVID-19, re ne re dula re le ka mo dintlong mme re tshwanelwa ke go ithuta go le gontsi go ya go tswa mo thekenolojing.

Di chatbot ke di roboto tse eleng gore di dirisiwa ke thekenoloji mme di farologane thata le bathusi bao ba ba mo internet-eng.

Batho bangwe ba boifa go dirisa botlhale jwa maitemogelo ka gonne ba tshaba gore maitemogelo ao a thekenoloji a tla feleletsa a tshotse ditiro tsa bone.

Didiriswa tseo tse di leng botlhale ke didiriswa di tshwana le bo Chat GPT, tse eleng gore o kgona go di botsa potso mme di go arabe ka sengwe le sengwe se o batlang go itse ka ga .

Di ka fetola matshelo a rona thata ka gonne di ka re thusa re le batho go fokotsa maitemogelo a mantsi a e leng gore re fetile mo go ona.